Ilula. Kuyawunyanzeleka silusapho sibe sibe nesivumelelwano sokubana ngaba ngosuku oluthile ubani akazukwazi ukubukela, azokwazi ukunika omnye ithuba loba naye akhe abukele inkqubo yakhe ayithandayo. Ngokuba kungenjalo into izawukwenza into ezokwenzeka, siza kuxabana ngoko ke ukubana ngaba sibane apha endlini ngoMvulo ubani ubukela eyakhe, ngoLwesibini ubani ubukela eyakhe, ngoLwesithathu ubani ubukela eyakhe, njalo njalo. Siyancedana ke ngolo hlobo.

Ulutsha oluninzi lujonge kakhulu kubaphembeleli, ikakhulu abaphembeleli abasebenza apha kumaqonga onxibelelwano ngoba izinto ezifana nee-trends sizibona pha kubo. Into ethile ndiyibone inxitywe ngubani, ngoko ke naye ahambe ayoyithenga. Into ethile uyibone isenziwa ngubani, ngoko ke naye afune ukuyenza. Ubalulekile ke la msebenzi ngoba ubonisa into yokubana ngaba nabo abantu abafana nabo bangakwazi ukuzibona bekwiindawo eziphezulu. Umntu amaziyo ebehlala naye engingqini ambone ngoku efowunini inguye ngoku umntu ophembelela okanye ohamba phambili ekuphembeleleni into entle.

Ukubana ngaba bendinofumana idatha yasimahla ngenyanga mna ndingayisebenzisa njani? Njengomfundi ofunda efowunini into ezininzi endizisebenzisayo zidinga idatha kwaye zidinga idatha eninzi ngoba ndingena kule i-tab ndiphume kule i-tab ndiyongena kwenye i-tab. Andikwazi ukuyicima leya ngoba ukuyicima kwam iyandikhaba, ngoko ke idatha iyawundinceda kakhulu. Ukongeza nokufuna umsebenzi. Le datha iyanceda apha ekufuneni umsebenzi okanye ukuzikhankanya kwam apha kumakhasi onxibelelwano khona ukuze mhlawumbi umqashi okhoyo akwazi ukundibona. Ngoko ke kungayinto entle ukufumana idatha yasimahla, inceda kakhulu.

Ewe, ngumbono omhle ngoba ulwazi oluninzi luyafumaneka apha kwezi fowuni sizisebenzisayo kwaye ke iinto ezinintsi esizenzayo sizenza apha, esilungwini xa kuthiwa online, sizenza online iinto ezininzi. Sisebenzisa bona ke aba nomathotholo ukuze sikwazi ukubona, sifunde ezinye izinto. Umzekelo ukufunda ngenkcubeko ngomstrimisho akuyonto imbi leyo kodwa ke kubalulekile ukubana ngaba umntu abe nayo abe nalo ulwazi alufumana kubantu adibane nabo ahlala phantsi nabo. Ngoko ke zombini zibalulekile kodwa ke umntu uya kuzikhethela yena le isebenza kuye kodwa wona umbono, mhle wona.

Kweyam ilokishi okanye ingingqi endihlala kuyo iindawo ezineeWi-Fi azikho ninzi kakhulu ngoba kuye kwafakelwa into ekuthiwa yefayibha. Ifayibha leyo ke ekufuneka umntu abe nemali, imali eyayiqala ku-five rand ukwenyuka. Ngoba i-five rand yile izawukwazi ukuthi uhambe uyothenga phaa ku-my friend, uwufake efowunini yakho khona ukuze uzokwazi ukhonektha. Ngaphandle kwaleyo, loo nto ithetha into yokuba awukwazi ukhonektha. Ngoko ke iindawo ezineeWi-Fi zikude. Abantu abaninzi abakwazi uxhamla kuzo ngoba zitheni, zikude. Andinawutsho ke ndithi ziluphuhliso ngoba azikho ninzi. Nayo loo mizi leyo ifakelwe iWi-Fi izokwazi uncedo i-community ayikwazi.

Imithombo yeendaba ezipapashwa ngokubhaliweyo ibaluleke kakhulu ekugcineni ulwazi, okwesibini ekugcineni izinto. Kodwa ke ewe, kwiminyaka nje le izayo inganqongophala. Inganqonguphala ngoba yonke into isebenza ngeintanethi ngoku. Abantu abaninzi abasayi nakwiinkonzo ezifana neelayibrari bayofuna khona uncedo, yonke into ngoku sele isetyenziswa apha efowunini kwi-intanethi. Zingaphela kwiminyaka ezayo.